Basebetsi ba ka ba re lebaka leo ke sa ba tshwareng hantle ka lona lebaka leo ke hore tjhelete ba e kgotsofalla, empa ba fumana nako e nyenyane ya ho phomola, hobane hara beke ba theohela beke kaofela. Mme le weekend-eng ya teng, ba phomola feela ka Sontaha. Jwale ba batla ho phomola Moqebelo le Sontaha.

Nka qala ka ho ngola ka hore ke tlo reka di dimela tsa ka ho kae, dipeo tsa ka, mme ke tlo di jala hokae. Mobu wa ka o tla be o le jwang. Ke batho ba fe ba tlo nthusa hore ke leme and-e ke tlo kotula neng.

Naha ya rona ile ya nkuwa kgalekgale ke batho ba neng ba le moharo, pelo tsa bona di le telele. Ba ile ba nka naha ya rona mme ho rona ya sala feela e le memory. And-e seo ha se a ka sa tshwara batho ba rona hantle. Hobane pelo tsa rona ntse di utlwile bohloko ka hore batho bao ba nkile naha ya rona ka mahahapa.

Ha ke tseba hore qhubu la motjheso le se le le haufi. Ke basebetsi ba ka ba mmalwa, empa ka nako eo ke batla basebetsi ba bang ba tlo nthusa ka diterekere tseo di tlo tsamayang ka hara dijalo, di tshele metsi. Re haha le plastic e e thibelang motjheso o se fihle haholo.

Dineo o tlameha hore o ye shopong lebenkeleng mane o ilo batla mapolanka, dipekere le semamarela. O tlo aha hela mmutlanyana wa hao ntlo. Mme o reke di dihwete, hore mmutlanyana wa hao o tlo kgona hore o dule o ja.

Dumelang. Ke ne ke botsa hore na nka nka mehato ofe wa hore ke fumane lefatshe la rona le ileng la jowa nakong tsa kgethollo ya morabe? Hobane batho ba bang ba se ba fumane tsa bona, lefatshe la bona, empa nna lapeng heso ha re so fumane lefatshe la rona.

Dumela, le kae ntate? Ha ke buwe hampe kapa hona ho thatafatsa dintho empa ke na le bothata. Nka rata ho botsa hore ho etsahalang ka polasi ya hao? Ene hobaneng o bile le kgonatha hore o nrekisitse polasi eo oe tsebang hantle hore ha e a phethahala, e bodile. Polasi ya hao e bodile. Dijalo tsa ka di ka se hole ka baka la hore mobu ona o polasing ya hao o mobe. Ke kopa feela hore o nhlalosetse hore hobaneng o ka etsa ntho ya mofuta o soto hakaana?

Nka nka metsi ao, ke wa tapele ka dibateng mme be ke wa tapela, be ke wa isa ka di-jojo-ng. Ke wa tapela ka hara di-jojo, hore ke tlo kgona hore ke peite dijalo tsa ka ha nako e ntse e ya.

Ke tlo reka diterekere tsa di hore ke kgone hore ke leme.

Dikokwanyana tse tla be di tswa ho ke tsona tse ka etsang hore lehapu la hao le se ke la hola.

Ke ile ra kopa mong wa polasi hore motjhini ha o ka robeha, re sena batho, re tlo nka nako hore re thole batho ba nepahetseng ba tlo thusa moo polasing. And-e hape ke mo qekile ka hore re hloka batho ba nang le tsebo ka tsena tsa polasi. Hobane ho na le but hape re tla be re thusa batho bana bana. Ho na le batho ba hlokang ba hloka mosebetsi kannete nnete, ba na le ditlhoko. Ba hlokamg le tjhelete ena e re ke ra ba fang yona, and-e motjhini ona ha re na bonnete ba hore o tlo dula o sebetsa nako le nako hantle.

Nka eletsa batho hore maqalong a selemo, Pherekgong, ba qale ho jala mokopu le tamati. Ke tsona tse tse bang ntle Hlabula. Ha ke hane le Mariha di ba ntle empa Hlabula di ba hantle haholo hobane le mokopu o kgona hore o name hantle le moroho wa teng o kgona hore o jewe.

Ke ne ke botsa hore dijalo tse neng di le fodisa ke dife? Ene nka di thola ho kae? Ke a di hloka hore ke tlo ipulela kgwebo. Ke hloka dijalo tsena hore ke tlo kgona ho thusa batho ba bang ka tsona. Ho na le batho ba hlokang, e le kannete. Ba sa kgoneng ho ya le dipetlele, ba sa kgoneng ho patala ko dipetlele. Ha nke ka di thola, nka kgona ho thusa batho ba jwalo.

Ke a matlalo ana, ba a lahla feela. And-e a etsa pollution e mpe ya moya. Ene ke nahana ke ntho e mpe eo ba etsang hobane matlalo ana ba ka wa tlohela kapa hona hore ba ka wa rekisa. Ho na le batho ba rekang matlalo ana hore ba ilo etsa dintho tse itseng.

Ke tlo reka first aid eo ke tsebang hore e tlo thusa mosebetsi wa ka, o mong le o mong.

Ba ka reka di-jojo moo ba ka tapelang metsi ka teng. Ba nwesetsa dijalo tsa bona ka nako, e seng nako e nngwe le e nngwe empa ka nako tse itseng. Hape ha pula e nele, ha ba hloke hore ba nwesetse dijalo hobane pula e se e nweseditse.

rapolasing a ka se dule a nepile ka mehla yohle. Ka hoo borapolasi ba tlameha hore ba mamele basebetsi ba bona ka hlokolosi. Ene ba kgone ho ikenya dieteng tsa basebetsi ba bona. Ba se be le pelo tse mpe hore ba inahanele bona ba le bang feela.

Ba ka, ba ka ba ka sheba mobu o matlafetseng, o hantle.

Basebetsi ba tlameha hore ba nahane, ba shebise mehopolo ya bona le menahano ya bona mosebetsing eo ba o etsang. Ba se nahane ntho tse ding, hore ba kgone hore ba sheba hore ba etsa dintho tsa bona hantle hee na.